Mina ngiyibona kuyinto enhle kakhulu, ngoba lokho kubonisa ukuzwana singabantu. Akekho obuza omunye ukuthi yingani ugcoke ingubo yesiXhosa ungayena umXhosa. Kubonisa ukuthi sithandana sithandane namasiko ethu. Akekho umuntu obona inkinga ngokugcoka kwami, into ayibonayo ubuhle bento engisuke ngigqokile. Lokho-ke kusho lukhulu kimi ukuthi, singabantu abamnyama siyathandana kakhulu futhi, siyakwazi nokuthi sibone ubuhle bolinye isiko. Sibone ubuhle bolunye ulwimi ngento engiyigcokile.

Ngokubona kwami ukuhlinzeka kwemithombo yokudla, ukungena kwemali, futhi ikakhulukazi nokugcina imikhuba yesintu sethu thina bantu basemakhaya.

Ngokuthi kuphekwe nje ukudla okuningi, kube khona umqombothi, kube khona abantu futhi abasizayo ngokunikezela ngokudla. Abantu bakwazi ukuthi bathole ukudla. Kube ney'teshi eziningi ezibekiwe zokudla, ukuthi abantu bakwazi ukuthi baphake. Kube futhi nokuzwana ngaphakathi kungabi nokuthi khona abalwela ukudla. Khona ozothi mhlampe akatholanga. Cha kwazi ukuthi bonke bathole, kungeke kube khona ozohamba angatholanga.

Adlala indima yokuthi asibheke thina, kakhulukazi esikholelwa emadlozini. Uma kunemiqimbi uyahlaba mhlampe isilwane sok'bonga, isilwane sokuthi ucele. Ikakhulukazi uma wenza umsebenzi wokubonga, uyabahlabele isilwane sokubona ukuthi ngibongile kakhulu ngakho konke lokhu eningenzela kona. Ngakho nokuthi nisangibhekile, izicelo zami ziyaphumelela. Futhi noma ufuna ukucela emadlozini, uyakwazi futhi ukuthi uhlabe mhlampena inkukhu ubacele ubatshele ukuthi ngicela ningisize ngokuthizeni izinto zami azihambi kahle, izinto zami zivalelekile. Uyakwazi ukuthi wenze umsebenzi, uwacele amadlozi ngesilwane, futhi uwabonge ngokwahlabela isilwane.

Ukuhlala nomuntu wesilisa ungashadile naye, yebo sekuyinto evame kakhulu entsheni yanamuhla kodwa akulungile. Futhi lokho kubanga iy'ngxabano nasemindenini. Uthole ukuthi ekhaya kabo ntombazane abayivume leyo nto leyo. Lokho sekubangela ukuthi njalo nihlezi nixabana wena nalo muntu ohlala naye. Okunye okungenzeka, uma kuba nento engayehlela lo muntu ohlala naye wuwe umuntu wokuqala abamsolayo. Wuwe umuntu wokuqala abafuna iy'mpendulo kuye. Banitshele futhi nokuthi anivikelekanga ngoba amadlozi awakwazi ukuthi uhlalaphi. Ngakho kubalulekile ukuthi uhlale ekhaya uma ungakashadi. Uzombona umuntu wakho ngesikhathi ekumele umbone ngaso, kodwa ungahlali naye.

Ukuhlinzeka ngamathuluzi nezinkundla zokuhumusha, ukuxhumana, nokufunda, kwenza kube lula ukuqonda nokuxhumana kuze kuzo zonke izigaba zabalimi.